Nayo nayiphi na izinto esizenzayo okanye nayiphi na imidlalo esiyidlalayo iye isichaphazele, siyiqonda singayiqondi. Abantu abaselula ke ingabachaphazela ngokuba nabo baphele befunda ezaa nto zenziwa kule midlalo. Baphele befunda le migonyamezelo, zonke ezaa nto zenziwa phayana baphele bezenza kwinatanga zabo nabo.

Oyena ke mdlali obalaseleyo ikwanguJacques Kallis. UJacques Kallis udlalela iqakamba laseMzantsi Afrika, udlala kakuhle kakhulu, uyasebenza uyabaleka, uyazenza zonke ezi zinto ekufuneka ezenzile, you know.

Banintsi kakhulu, abantu abanintsi baye bathande uthunga. Omnye wabo waphela, wayethunga nje ukuchitha ixesha waphela eyisebenzisa laa nto. Ezithengisa iinto azithungayo kwaye ishishini lakhe laqhubeka lenza, lakhula lenza kakuhle. Abantu bamxhasa bathenga kuye, bathenga iimpahla zakhe waqhubeka naye esenza imali.

Umdlali endandimthanda kakhulu yayingomnye owayedlalela Amabhokobhoko. Wayesebenza kakhulu, kwakuthiwa nguBhahana. Wayedlala kakuhle kakhulu, enamandla, ene-tries ezinintsi ekwazi udlala neqembu eli, engadlali yedwa edlala neqembu lakhe. Edlala kakuhle, ekwazi ubaleka ja wayedlala kakuhle kakhulu.

Okokuqala, angafunda ukwenza abahlobo. Kungamenza loo nto ubana afumane enabahlobo kule timu yakhe ayidlalelayo, kweli qembu lakhe, babambisane bancedisane ezintweni ezinintsi. Iphele isiba ngabahlobo bakhe, baphele bevana, baphele bencokola.

Kuqala kungafuneka ndityelele zonke izikolo, ndibone bana kungenziwa ntoni ngazo izikolo ezi. Amabala odlala izikolo yintoni kakuhle kakuhle le bayidingayo. Ndincedise ukhangela abaxhasi abanothi baxhase ngeemali, abanothi baxhase ngezinye izinto, iimpahla zonxiba, iiteki nezinye nezinye izinto ezinothi ziba ncedise kuloo mcelimngeni wabo.

Okokuqala, le midlalo iye yenze ingqondo iyiqhele, uye enze angafuni kwenza nto umntana, aphele ejongene nale midlalo imini yonke lena engenzi nto. Akalungisi iinto zasikolo, akathini akathini, ujongene nale midlalo. Loo nto ke eyawuthi imfake engozini, ngoba yinto engalunganga and yinto eyimoshayo nengqondo leyo.

Ndingamcebisa ubana makaqale aye edyunivesithi, aqale afumane isidanga naso esinothi simncede ayenze le nto yakhe enento angawela kuyo nanini na. Kwaye ke futhi usengaqhubeleka ayenze le nto ngoku esesikolweni, zingahambiselana. So, ndingamcebisa ubana ahambe aye eyunivesithi, angaboni lena kuba isebenza acinge fansba. Makazenze zombini, makazihambise zombini.

Apha bayothi badibane, bayothi badibane nabantu abafana nabo ngamanye amaxa abantu abangafani nabo. Bayotsho bafumane izinto eziba, abazithandayo nezibenza bachulumance. Loo nto iyawuthi ibancede baphulukane ke neento zezwe, iziyobisi, iinto ezinjalo. Iyobanceda bahlale bemile kwinto enye.